E ke nahana hore batho ba sebetsang dipolasing ba fumana tlhokomelo ya tsa bophelo hantle hobane hangata batho bana ba ja dijo-thollo e leng tsona dijo tseo mmele o di hlokang haholo hore o lwantshe mafu a fapafapaneng. Hape batho bana ke batho ba dulang ba sebedisa mmele ya bona hore ba etse mesebetsi, ka hoo ha ba dule nqa e le nngwe. Sena se etsa hore ka nnete ba be mafolofolo mme mafu a tshwanang le bokgatello ya maikutlo ha ba tshware.

Ka bo ka bomadimabe ka Labohlano ha ke ne ke kgutlela hae pula e ne ntshware tseleng mme ka hoba ke ne ke sa batle hore ke tshwarwe ke sefuba ke ile ka tlameha hore ke batle tshireletso polasing e haufinyana mono. Ka nnete ke ne ke fumane thuso, ke ile ka kgona hore ke ipate ho fihlela pula eno e feta. E, ke ile ka thola monga polasi ya mosa haholo ya ileng a mfelehetsa ka koloi ya hae, hore a mpehe toropong hore ke tsebe ho thola dikoloi tse yang hae.

Dumela mora, ka nnete ke thabela kgatelo pele ena eo o e nkileng hore o bolle. Ha o batla ho bolla sepetlele o hloka ho tlatsa foromo tsena. Diforomong tsena o hloka ho tlatsa mabitso a hao ka botlalo mme ka ha o sa le dilemong o sa le monyane dilemong, dilemo tse ka tlase ho leshome le metso e robedi, eighteen years, o hloka hore motswadi le yena a o saenele e le ho fa tumello ya hore o ka tswela pele ka bohato bona.

Eh hangata ha re fumana dipitleleng kapa clinic-ing tsa mmuso ho tletse haholo mme ke nahana hore ho bakwa ke dintho tse latelang. Setjhaba se sengata, mme hangata re fumana hore baoki dipetleleng mona ha ba lekana, mme sena se etsa hore di-line di be telele hobane baoki ba banyenyane empa ba bakudi ba bangata haholo. Eh dithepa tse ding tsa sepetlele di tlabe di sa sebetse, mme ho sebetsa dithepa tse tharo kapa tse nne. Empa bakudi ba le bangata, mme sena ke sona se etsang hore di-line di be telele la hore ho se qetwe ka nako.

Taba ena ya hore mmuso ha o thuse batho ba mahae ka potlako ha hona le dikotsi ha ntshware hantle ho hang hobane hangata ntho e etsang hore ba se ke ba fihla ka nako, ke hore di tsela di mpe mme ditsela di etsuwa hore di be mpe ke hobane ho na le bobodu bo bongata mmusong. Tjhelete e tlamehang hore ebe e lokisa ditsela tsena batho ba dikantorong tsa mmuso ba e nka ba e sebedisetse mabaka a bona, e seng mabaka a tshwanetseng, mme tsena di etsa hore ho be le mafu a sa tlhokahaleng, a kabeng a qobile ha batho ba na le nnete mme ba etsa hore tjhelete e teng mmusong e sebedisitswe dintho tseo e tlamehang e sebedisitswe tsona, mme ke tshepa le ho labalabela eka mmuso o ka etsa se seng ka sena mme o sebeletse batho ba mahae ka tshwanelo le ka nepo.

Dipapatso tsena tse tletseng ditoropong tsena tsa rona ho thusa batho ho qhala boimana ha ke di rate haholo hobane ha ngata ba etsa tsena ka ntle le tumello, mme sena se tla etsa hore motjha a hlokahale ha ntse a etsa ditshebeletso tsena kapa popelo ya hae e senyehe mme a iphumane a se a sa kgone ho ba le bana kamoso. Nka eletsa motjha a iphumanang a le boemong bona hore a tsamaye a ye sepetleleng sa mmuso mme a ilo thuseha teng hobane ho betere hore o etse procedure ena ka tlasa baoki ba rupelletsweng le ka tlasa molao.

Ke ka qala pele ke hlalosetsa ausi wa ka molemo wa diente. Ke ka mo bolella hore diente di teng hore di tshireletse bana kgahlanong le mafu a mangata ngata jwalo ka measles, hepatitis B, e sefuba, tuberculosis le mafu a mang a mangata. Ke ka mo jwetsa mme hore ha se fe ngwana hae diente o beha bophelo ba hae tlokotsing mme a ka iphumana ngwana hae a kula haholo kore ka nako tse ding a be a kulele lefu. Nka jwetsa ausi wa ka hore pele a nka qeto ya hore a seka enta ngwana a mpe a buwe le mooki hore yena a tsebe ho mo hlalosetsa hantle hore hobaneng diente tsena di le bohlokwa.

Ha ke fihla ke ka sheba pele hore batho ba lemetseng ba bo emong bo feng ha ekaba ba sa lemala haholo mme ba ka kgona hore ba iswe sepetlele, re ka ba thusa ka ho nka dikoloi tsa maponesa mme ba potlakisetswe sepetlele, empa ha ekaba ba lemetse haholo mme ba hloka baoki ba rupelletsweng, ke ka etsa ka matlamatla ohle hore ke founele koloi kapa di-company tse ngata tsa tshebeletso ya tshohanyetso hore re shebe hore ke efeng e ka fihlang ka potlako, ba tsebe ho thusa batho ba na.

Dumelang setjhaba, ke mona ho tla le tsebisa ka dikankere tseo re nang le tsona setjhabeng. Ho na le kankere ya letlalo, ho na le kankere ya madi, ho na le kankere ya botona ba ntate. Ho na le kankere ya botona ba bomme, ho na le kankere ya matswele. Ho na le kankere ya diphiyo, mme ho na le kankere ya matshwafo, dikankere di ngata haholo, empa tsena ke tsona tseo re di bonang hangata setjhabeng.

Eh hobane re lemohile hore batsofe ba bangata ha ba kgone ho fihlella ditsing tsena tsa rona tsa dipetlele kapa di-clinic-ng, seo re hlokang ho se etsa ke nahana ke hore re be le baoki e ba ka kgonang hore ba ye metseng e fapafapaneng hore ba ye ditulong tsa batsofe bana, mme ba ba fe ditshebeletso tsa bona ka matlong a bona. Ke nahana sena se tla be se le molemo haholo hobane ntle le hore ha bana ditjhelete tsa ho palama ba bang ka nnete ha ba kgone hore ba e fihlelle ha ba kgone hore ba fihlile dipetleleng kapa di-clinic-ng. Ke nahana hore sena se tla re thusa hore re etse bonnete ba hore batsofe bohle ba thola di thuso tse ba di tshwanetseng. Seo re ka se etsang ke hore re buisane le batho ba metseng hore ba re fe mabitso a batsofe bohle ba ba tsebang.

Eh, ho bolla ho na le melemo e mengata, melemo e meng ya teng ke hore e thusa ho thibela mafu a thobalano. E thusa le hore e fokotse dipersente tse hore motho a ka tshwarwa ke kankere, le ka lefu la genital ulcer. Eh, e thusa le hore motho a itlhwekise ha bobebe.

Ke nahana hore batsofe ba ka hlokomelwa ka tsela tse latelang, eh ditho tsa lelapa di ka kgetha motho a le mong a tla hlokomela motsofe, empa ha ekaba lelapeng leno ha ho na motho ya ithaopang ho re a ka hlokomela motsofe, motsofe a ka iswa ditsing tsa maqheku moo ba hlokomelwang ke batho ba mmuso. Ke nahana hore sena se ka thusa hore eh batsofe ba dule ba le bang.